Dumela monghadi kapa mme. Ke a le dumedisa ho tswa bankeng. Ke le letsetsa ho le hopotsa hore .

Ha o fumane molaetsa o reng tjhelete ya grant e se kentswe. Empa o sa tsebe ho sebedisa ATM. O ka latela mehato ena. Kena ka hara banka kapa lebenkele. Jwalo ka Shoprite, Boxer, Checkers kapa Pep e fanang ka tshebeletso ya ho ntsha tjhelete ya grant. Nka smart card, kapa sa SASSA card le ID ya hao. Bontsha mosebetsi ho o thusa ho etsa withdrawal, ba tlao botsa pin ya hao mme ba o ntshetse tjhelete. Ha o fumana, kopa receipt ho netefatsa hore tjhelete e ntshitswe ka nepo. Ha o sa tshepe ATM kapa metjhini, ho molemo hore o kene ka hara lebenkele kapa ka hara banka.

Ke utlwa ke sa kgotsofala ha tlhahlobo ya mokitlane e bontsha hore ha ke patale ka nako. A the ke dula ke leka ho hlokomela dikoloto tsa ka ka tsela e nepahetseng. Le ha ho le jwalo, ke a utlwa hobane ke a sebele. E bontsha hore ha ke patale ka potlako. E leng ntho eo ke tlamehang ho e ntlafatsa. Ke tla sebetsa ka thata ho netefatsa hore dikoloto tsa ka di ya ho ntlafala. Hore nakong e tlang ke be le mokitlane o motle.

Ho netefatsa hore tefo ya UIF e etsahala ka mokgwa o nepahetseng kgwedi le kgwedi, ke etsa tjena. Ke sheba payslip ya ka ya kgwedi, ho bona hore one percent ya moputso wa ka e tlositswe bakeng sa UIF. Ke netefatsa hore company le yona e kenya one percent e etsang two percent ka kakaretso. Ha ke sa utlwisisi ke botsa HR kapa accounting department. Hape ke ka kopa UIF statement ho tswa ho Department of Employment and Labour.

Ke a tshepa hore company e latela melao. Mme e lekola palo ya batho ka nepo. Le ha hole jwalo, ho thata hore ba patalle batho bohle ka nako e le nngwe. Ha eba kotsi e ka ba kgolo. Jo bohlokwa ho bala leano kalo .

Keletso e ka sehlohong ke hore a seke a tshaba ho buisana le banka kapa mokgatlo o ngodisitsweng ho mo thusa, ho rera mokgwa wa ho lefa. A qale ka ho leka ho buisana le matjhonisa ho fokotsa ditlamorao. A ithute ka mekoloto e molaong, a boloke record e hlwekileng.

Ke tla mo kgothatsa hore a bule karata ya sekoloto. Karata ena e ka mo thusa.

Molekane, overdraft facility e ka re thusa haholo ha re shota tjhelete hara kgwedi. E re fa monyetla wa ho ntsha tjhelete le ha account e se na tjhelete. Ntle le ho etsa e kopo ya kadimo. Sena se ka re thusa haholo ho lefella dintho tsa bohlokwa jwalo ka dijo kapa dipetlele ha re emetse moputso. Hape ha re e sebedisa hantle, e ka ntlafatsa tlhahlobo ya rona ya mokitlane.

Dumela. Ke kopa ho bua le motho a ka nthusang ka taba ya emergency. Ke na le insurance le company ya lona. Mme koloi ya ka e shwele leshala hona jwale. Ke eme thabeng ya N1 haufi le moo ho ngotsweng Shell Ultra City, ka nqane ho Polokwane. Koloi ke Toyota Corolla e putswa, mme nomoro ya yona ya ngodiswa ke DZ 45 RTGP. Ke lekile ho ithunya empa ya Hana. Ho bonahala bothata le leshala. Lebitso laka ke Thabo Mokoena mme nomoro ya Policy ke forty five, six, seven, eight, nine, thirty, two, one. Ke kopa ho tseba hore na e ka thola motho ya tlang le jumper cables kapa towing services. Ke a leboha ka thuso ya lona.

Ausi ke rometse tjhelete ka e-wallet. Ho bonolo ho entsha. Latela metjha .

Ha motho a hanetswe ka karata ya sekoloto, ka lebaka la hore a e so be le sekoloto pele. Seo se bontsha hore ha ana history ya mokitlane. Ho lokisa boemo bona, a ka etsa tse latelang. Bula account ya ho boloka tjhelete, kapa tjhelete e tswang ka banka. Kopa karete ya mokitlane e nang le diposit. Sebedisa tjhelete hantle. Lekola mokitlane wa hao kgafetsa.

Ho rona le banka re kena tumellanong. Hangata re dumellana hore ho tla sala tjhelete e itseng account-ong. Ho .

Ke tla amohela consolidation loan hobane e ntsha dikoloto tsohle tsa ka tsa pele. Tsa dikete tse mashome a mahlano ka mo koloto o le mong. Sena se etsa hore ditefello tsa ka tsa kgwedi le kgwedi di be tlase. Mme ke kgone ho laola tjhelete ya ka ha bonolo. Le ha hole jwalo, ke tla netefatsa hore ke lefa ka nako. Mme ke seke ka eketsa dikoloto tse ngata hape.